Izicishamlilo izinto ezingazenza, zingayilolonga ukuba zibe namandla ejimini ukuthi zikwazi ukubamba amaphayiphi asindayo, agcwele amanzi nokuthi zigijime ukuze zizokwazi ukuthi zisheshe uma sezikwazi ukuba zisize umuntu, ibhilidi noma endlini eshayo.

Into engenzeka ukuthi izingane zabo ziqhubeke zibafakele imali ukuze zikwazi ukuthi, ukuze bekwazi abazali ukuthi bekwazi ukuthi bethenge ukudla kanye kanye nazo zonke izidingo zwansukuzonke.

Baya kulezi zimo ngenxa yokuthi abanayo imali yokuthi bethenge udokotela ozimele, yingakho beya kuzo lezi zimo lezi ezikahulumeni.

Lona owesifazane engakwazi ukuthi ewathathe lama-booster-ke ngoba asiza ukuthi alwisane namasosha omzimba ukuze ahlasele kahle, ukuze amagcikwane akhona noma angase ahlasele .

Ngokubekwa kahle kwezibuko emaceleni ezimoto, ukuthola amasondo angenazo izinkinga, ukushayela kahle ngale emgwaqeni.

Uma ufuna ukuba isicishamlilo, kumele ukwazi ukuthi ukwazi ukuhamba uyosiza omunye umuntu ngokukhula, ngokukhulu ukuphazama kweso ngenxa yokuthi kumele ungabi nalo uvalo, kumele ugijime ube ugijime kakhulu bese uba namandla ngoba abantu suke besho. Into ongayenza ukuthi uthole ibhakede lamanzi, uyigcine wena nawe uphephile ukuze ungashi.

Izinto ezingenzeka ukuthi izibhedlela zemali zingathola izindlela zokushintsha amagumbi, amagumbi akhona ezibhedlela ukuze kukwazi ukuthi i-system yabo ishintshe, izokwazi ukufaka abantu abaningi ezibhedlela noma ifake laba abasengcindezini kakhulu, abasezimeni zokufa nokuphila.

Ezinye izinto ezingadliwa izingane ekuseni kungaba ama-carbohydrates, okungafana nezinkwa noma ujeqe. Okunye futhi ezingakwedla izingane amafuluthi, ongawofana i-aphula, i-olenji noma ubhanana. Okunye kungaba amakinati ukuze zibe nayo iphorothini.

Lezi zinkinga singaxazululwa ukuthi, abantu abafake ugesi ngendlela engafanele beqale belungise, bewufake kahle ngendlela efanelekile bese bezame ukuthola indlela yokuthi bengazifaki izigubhu ezindlini zikathayela ngenxa yokuthi, kungasheshe kushe amapulangwe noma uthayela ushise bese ushisa izintambo zikagesi.

Ingane ingahlaliswa phansi ngaphambi kokuba iphume ihambe, iyobona umhlaba, iyalwe ukuthi ukuhlonipha abantu abadala yikho konke emhlabeni. Uphinde futhi ingane ilo ma ikhula igange, ithintwe la kumele nga iyashaywa khona ukuze ihloniphe.

Uma ulambile, awukwazi ukufunda kahle noma awukwazi uku-concentrator noma uthole ulwazi olufundiswayo ekilasini. Wena into oyenzayo ukuthi ulambile and ucabanga ukuthi uzodlani, so lokho kungenza ukuthi ungakwazi ukubhekana kahle nezifundo zakho.

Imiphumela yokuthi kulashwe le mphakathi ngenxa yokuthi i-TB, i-TB iyisifo esiyingozi kakhulu, esingaze sikibulale impela uma ungasinakile.

Kumele siqaphele kakhulu uma sihamba emgaqweni, yingakho uma uzoshayela, kumele ungaphuzi. Noma kuthiwa ushesha kanjani emgaqweni, cabangela ukuthi akusiyo impilo yakho kuphela le oyibeka engcupheni, ubeka ne yabanye impilo engcupheni. So izinto esingazenza ukuthi sihloniphe yonke imithetho ebekiwe ngomgwaqo ngenxa yokuthi le mthetho iphepisa thina nemindeni yethu nabo bonke la bantu abahamba emgaqweni .

Ikhampani yakwa-EMS ikhampani enkulu kakhulu kwezekhampani yemithi lapha eMzansi, yingakho uma ishayela emgaqweni, nokho kumele iphuthume kodwa kumele iqaphele ngenxa . Noma kuthi khona abayomsiza ngaphambili kodwa akumele beshiye belahle izimpilo zalaba ababashiya emuva.

Amadoda kumele athintane kahle uma kuba esibhedlela, kwaziwe ukuthi ngoba esekuthinta lana-ke, lapho besendlulela amalungelo akho noma usuke esengaphansi kwawo.

Ezinye izimo ezingehlela ukuthi mhlawumbe kuqhume lemonto okunye kungagcina ukuthi imonto isiphenduka noma sekudaleka enkulu inkinga le.

Ukuba yilunga leli qembu ngiyalithanda and-e futhi ngisafuna ukuqhubeka ngilihole. Kodwa ke, le khampani ukuthi sisize kahle izinsizwa noma amalungu omphakathi ukuthi ekwazi ukuthi iziphi izidakamizwa ezingamele zitholakale nhlobo emigaqweni, ebize amaphoyisa ngoba lezi zidakamizwa yizona ezizosimoshela intsha ethu.

Ukungahlali kahle sakhe kumuntu emphakathini, lokho kugcina esengathokozile ngenxa yokuthi uma engathokozile umoya wakhe, akathokozi ukwenza ukuthi, ikhiphe lonke ukudinwa kwakhe kwabantu abaseduze naye, okwenza nabo ukuthi bengakhulumi ngenxa yokuthi-ke kungamthinta kakhulu umuntu okhulile emoyeni ukuhlala kahle emphakathini.

Lokhu kungafundiswa kwabantu asebakhulile noma intsha ukuthi ikwazi ukusiza abantu ngenxa yokuthi kungasiza ukuthi kulaphwe umuntu ngesiZulu, ungalokhu umthatha esibhedlela, kuhamba esinye isikhathi ngempilo yakho.

I-EMT ingabasiza kakhulu abantu ukuze ikwazi ukuthi isize abantu emgaqweni ukuthi bengakayitholi sebe lapho abangalimala khona noma sebengazithola sebesengozini yemoto.

Umndeni usuke uwasha izandla zawo ngenxa yokuthi uyakholelwa ukuthi mangathiwa awumhlambi ngemva kokufa, kungase ibhadi noma umoya waloyo abaqeda kumfihla ubalandele, lingene ngekhaya loyo umoya omubi, so yingakho-ke benza njalo.

Kumele bemutshele ukuthi akahambe ayohlala ekhaya izinsukwana ngaphambi, ukuze umkhuhlane uthi ukwehla, ngaphambi kokuba abuyele eza ezofunda nezinye izingane noma kuthiwa like udambe umkhuhlane.

Lokho kungadala ukuthi azizwe emuthaka emzimba noma leso sifo leso simu shaye kakhulu, agcine esezithola esimeni sokuba uyawushiya lomhlaba.

Kumele ahambe eye eklinikhi, befike bembheke ukuthi unayo yini i-COVID-19. Uma etholakala ukuthi akanayo, kumele ebheke bonke abantu abaseduze naye ukuthi banayo yini, umndeni wakhe, bese-ke ethatha zonke izinto ekumele azenze, ajovele, ethole i-vaccine.